Re na le merogo e e farologaneng mo setšhabeng sa rona sa Aforika Borwa, merogo e farologane ka mekgwa ya rona le ka metlha re tshegisang ka one kampo moTswana kampo o losika lengwe le le farologaneng, re na le merogo e bidiwang nyalo ke maungo a botlhokwa tlhokwa thata re tshwanetse re a je ka .

Go botlhokwa go reye maungo a a farologaneng jaaka dipanana, diapole, . Re godile re ja dijo maungo a o gore mebele ya rona e nne le maatla mo maphelong a rona gore re phele botshelo bo bo kaone.

Ee, ditamati di tshwanetse go lemiwa mariga lebaka la gore ditamati tsa rona di lemiwe mariga ke gore selemo ga e se nako e maleba gore re nne le tamati ka gore tamati ya rona e tla senyega, ebile e tla bola gore batho ba rona ba sa kgona go dija jaanong rotloetsa balemirui gore ba leme ditamati tsa rona ka mariga.

Ee, fa re bua ka rooibos-e tshwanetse go lemiwa e tswaletswe gore e se ka ya kry-a diphologolo tse di jang ke dilo tse di lemileng, kampo dinta di sa tlhagelela mo rooibos-eng, jaanong ga go le jaana re rotloetsa balemi gore ba e kampelele gore e sa kopana le dilo tse di ka senyang rooibos ya rona.

Ee, rooibos e re thusa mo maphelong a rona gore e fokotse go opiwa ke ditlhogo, kampo mmele wa gago o ye ko tlase ka mogote, kampo mmele wa gago o ye ko tlase ka di sekere le jalo le jalo, jaanong re itumela gore batho ba e nnwe ba fokotse matlhoko a ke a builweng ano a.

Rooibos-e e tlhoka tlhokomelo e ko godimo gore dilo tse tsa rona tsa diphologolo bo dinta, bo dinokwane gore di sa le di a leka di a tsena di a e senya. Fa ntse re a a gola jaanong re rotloetsa mongwe le mongwe yo o lemileng rooibos a itlhokomele go tswa ko tlase go ya ko godimo ka tshireletso.

Balemirui dikgwetlho tse ba kopanang le tsone balemirui ke diphologolo kampo ga ba na le selo se se tlhokang jaaka bo metsi, jaaka bosenyi ba rona mo motseng ke tsone dikgwetlho tse ba kopanang le tsone balemirui ba rona mo setšhabeng.

Maungo a e leng goreng a dirisitsweng a kgona go dira dilo tse dintle tsa rona tse re di jang ke bo ba kgona go dira di-peanut butter, bo dinamune di kgona go dira bo di-juice ka kampo bo diterebe di kgona go dira bo di-wine tse re di nwang ka metlha le metlha.

Maungo a jewang thata mo matsatsing a ke le , banana, dipiere ka gore fa o sa ja mo mosong kampo o sa ja dijo tsa mo mosong o ja tsone maungo ao gore a go nee maatla mo mmeleng wa gago.

Ee, di khabetšhe ra dija le tsone gore di re thuse ka masole a rona mmele gore a nne le maatla, digwete le tsone gore re bone sentle re bone le batho ba le ka fa ga mmogo le merogo e e farologaneng le o ne re a e ja, bo di beterutu gore jalo di tsholetse madi a rona gore madi a rona a le ko tlase a nne strong a nne le maatla.

Dithoro le mabele di re thusa go re phedisa maphelo a rona gore re sa kopana le matlhoko a re nang le o ne, ebile di fodisa matlhoko a rona mo mebeleng ya rona gore re sa kry-a.

Wine farming e raya gore ke letlha kampo ko go diragalang le dira di-wine tse di diriwang ka bo diterebe, tse di dirwang ka bo di-ginger jalo le jalo ke a re bua ka di-wine farming ke tsone tseo.

tse o di tlhokang go ya go nna le tuin-i kampo mo jarateng o tlhoka yo o siameng, o tlhoka metsi, o tlhoka le disata, o tlhoka le di tiro tse o tshwanetseng o di dire ka metlha le metlha ga mmogo bo botlhokwa le badiri ba batla go thusang ka temo ya gago.

Se se botlhokwa se re tshwanetse re shebe re tshwanetse re shebe yo o nang le maatla yo kgonang go ntshang dijo tse di nang le maatla, yo re o tlhokomelang ebile re o phetola ka matsatsi di matsatsi, re o naya dilo gore o nne le maatla le maatla gore maungo a rona fa a tswa a tswa le strong a na le maatla .

Ee, dithoro le dijo di re thusa go maatlafatsa maphelo a rona gore a nne le maatla le mmele wa rona o nne le maatla ka metlha le metlha, gore re sa kry-a bopobolo re tshelang ka tsone mo lefatsheng.

Rooibos-e pele ga o tla go e lema o tshwanetse o itse gore o e tlhokomela jang, e tlhoka eng, o e sireletsa jang, gore o e godisa jang go tswa ko simologong.

Ke di nonofo tse di feng tse di batlang tse di ka thusang gore rooibos ya rona e re thuse mo matlhokong a rona? Ke madi a kwa godimo, ditlhogo tsa rona tse di opang ka metlha le metlha le boipobolo tse di tlang tse re sa di itseng tse dintšha tse, le go rulaganya ya manao le matlhoko a re sa itseng a re tlhakatlhakang mo mebeleng.